Kakhulu ukuthi emakhaya, kubekhona imfuyo, izitshalo. Inikeza inyama, ubisi, amaqanda njengoba umthombo, ama protein abalulekile ekudleni inikeza nomquba osetsheziselwa ukuvundisa inhlabathi ukuze kukhule izitshalo. Ziwumthombo oyinhloko wokudla okuyizinhlamvu njengommbila, i-rice, imifino.

Kubalulekile lesi senzo ukukhuluma ngaso ngoba emandulo kwakungaphunywa kuyothengwa ukudla esesikwazi ukuk'tshala isipinashi, immbila kanye nomadumbe. Wawutshala khona la egcekeni kuvundle, umhlabathi unakekele ukudle khona la ngokushintshwa-ke kwesikhathi ugcinwa ungasathathi loko, usuthenga loko osekudayisa ezitolo zabelungu.